Into , into yokwehlisa umzimba iye , iye iwenyuse amathuba oba umntu ebekade emkhulu aye azibhaqe ekhulelwe ngokuba iye ikhulule imithambo apha kuye emzimbeni. Iye incede ke nangempilo yakhe kuba kuye kube lula ukuba abe fertile kuba ehlise umzimba kulo ebekade enawo.

Ayinosilungela thina singootitshala into yoba abafundi babe neemfihlo ezikolweni ngokuba abanye abafundi bangafihla, bangafihla izinto ezinkulu ezinjengezixhobo ezizolimaza abanye abafundi okanye njengezisu ezi okanye umntu uyahlukunyezwa kokwabo. Into yoba abafundi babe neemfihlelo ingasibetha kakhulu. Umntu angagula okanye aphunyelwe sisisu esikolweni okanye umntu uyahlukumezeka or ulala engatyanga, thina singootishala asinokwazi ukuthatha amanyathelo kuba asikwazi ukunceda izinto ezinjalo, kuba abantwana okanye abafundi baneemfihlo okanye bavumelekile babe neemfihlo.

URhulumente anganceda ngokuba avule isebe , bavule isebe kwiikliniki ezikhoyo ezilalini okanye kwidolophu ezikufitshane nasezilalini ezinokwazi ukuhoya abantu abangenamali okanye abangathathi ntweni ngokwengqondo. Le nto ivamiseke kakhulu ke ezilalini kuba abantu abaninzi abakayazi ncam ukuba yenziwa yintoni. Into yocinezelelo kwengqondo kwabantu abangenamali uRhulumente kufuneka ayihoye kakhulu. Anganceda ke ngokuba akhuphe abantu kumasebe ngamasebe kwezempilo bahambe iidolophu ezincinci neelali ezincinci bahambe befafaza uluvo neendaba ukuze bakwazi ukunceda abantu abatsala nzima ngokwengqondo.

Ukhona umehluko and mninzi, ukhona mnintsi kakhulu, ndiwubonile kwezi dolophu zincinci zezingqungwe ziilali nakwezi dolophu zincinci zingqungwe ngamafama amabhulu, umehluko mininzi kakhulu. Omnye umehluko kukuba bakhawuleze bancedakale ke kwezi dolophu zingqongwe ngamafama kuba abantu basezilalini bona bancedakala mva, kuba iindlela zabo zimbi uRhulumente akade azilungise. Okanye akukho zibhulorho ekudala uba kufikekele lula ukuba , uba bakwazi ukuncedakala.

Kungekho mpawu zitheni ngaphandle kokubila nje nokuba engumntu othandwa sisifuthufuthu. Minazana ithile sizihambela etawuni waphathwa seso sifuthufuthu waquleka wawa kwanyanzeleka simleqise esibhedlele apho ke saye safumaniseka ukuba unesi sifo.

Amava am ahlukile kwizibhedlele ngezibhedlele kwiidolophu ngeedolophu. Kwinqanaba lesibhedlele esikulo ezinye izibhedlele zinempatho ntle ezinye zinempatho mbi kuxhomekeka ke ugcwala kwezigulana, kwezigulane nokushota kwezixhobo ezincedisana nezigulane kwizibhedlele nezibhedlele. Ndingatsho kanjalo ukuba uRhulumente angancedisana ukuba anikezele ngezinye izixhobo kuba kuncedakale ezinye izigulane kwezi zibhedlele kushota kuzo izixhobo ukuba zincede izigulane.

Iinkampani noRhulumente zingancedisana ukuba zikhuphe iipowusta okanye iifoto okanye abantu abazohamba bechaza ngesi sifo kwiindawo abantu abaphangela kuzo nakwiindawo abantu abathenga kuzo izinto njengeempahla, okanye kwii-mall, okanye kwiindawo abantu abakhwelela kuzo. Iipowusta ke zingahlala zixhonyiweyo emisebenzini okanye ezirenkini okanye kwiitranspoti abantu abazisebenzisayo ukuze bafike emisebenzini. Abantu bangafunda lukhulu kanjalo.

Ingcali yezokutya ingazi ngcono kunolwazi olukwi-intanethi. Nangona ezinye iingcali zibhala kwi-intanethi kodwa ingcali ingakuxelela iinkcukacha onganozifumana kwi-intanethi ongakwazi ukwehlisa ngazo umzimba. Neendlela ezinokulungela umzimba wakho, igazi lakho nobuwena nje njengomntu, nezinto ongakwazi ukuzithenga ngemali okwazi uyifumana wena njengomntu.

Itritmenti ingangawenzi kakuhle umsebenzi wayo xa inodityaniswa neziyobisi okanye notywala. Utywala bungagqithisa bubulale umsebenzi owenziwa yitritmenti, usuke uyobe, ungakwazi ukuncedakala ngale tritmenti ubuyithatha ngoba wena usebenzisa iziyobisi. Ayincedi ke into yosebenzisa iziyobisi kunye netritmenti, ngcono uske usebenzise itritmenti iyodwa ude uphile.

Ndeva ke ngomntu owayekade ephangela emgodini owaye wanengxaki yemiphunga ekubeni ephangele iminyaka emgodini. Azange ke ade afumane uncedo kwangexesha, yaphela ke isuba impilo yakhe loo ngxaki yemiphunga. Omnye endakhe ndeva ngaye ngumntu owayeqhuba itrakha umgama omde owaye wayenengxaki yezintso. Waphela ke encedakala yena nangona ndingazazi iinkcukacha zokuba wancedakala njani.

Ezinye zezizathu zoba abanye abantu bathenge amayeza kwiimakethi, kwiimarike ezingekho semthethweni kukuba umntu zoke ephelelwe ngamacebo oncedakala okanye zoko zi-cheap, zifumaneka ngamaxabiso aphantsi kwezi malike. Enye ke into engachaza olu hlobo kukuba uncedo uzoko engalufumani kwiindawo ezi ahamba kuzo, aphele encamela kwezi marike zingekho semthethweni.

Ingathi ke ngowuzicenga uhambe uye ekliniki ngokuba uzofaka umntana engozini, uzongamanzi naxa engekho rayithi, uzongamanzi naxa uba ukhula kakuhle. Ingathi ngowuzicenga ke uthi chu uhambe uye ekliniki uzokwazi uhlolwa abonwe umntana ukuba ukhula kakuhle and usaqhuba kakuhle akho zifo anazo ezingezinye. Enzele uyazi nawe ukuba uzobeleka xa kutheni njani, kuba nawe utsho uzazi uba impilo yakho ime njani neyomntana, nisakhula kakuhle na xa nidibene nobabini ninomntana. Zicenge ke uhambe uye ekliniki.

Ndiziva ndiphoxekile ke kuba kukho abantu abadala nabantwana abancinci nabantu abasuka kwiindawo ezikude ukuze babe lapha bazofumana uncedo. Bangahamba bengalufumananga, nantso impoxo yam apho ivela khona. Nokukuba ke uRhulumente akenzi ngokwaneleyo ukuba atshintshe esi simo, impoxo yam ivela apho. Noko ke umonde ndinganawo owokuba ndifike ndilinde loo yure nangaphambili. Ixhala lam kukuba abantu abadala abasuka kude abazofike bame apha bangafumani ncedo nakwiyure or nangaphambili. URhulumente kufuneka atshintshe indlela yokwenza ukuze abantu bangazifumani bekwiimeko ezinje mihla nemihla.